Okokuqala, ndimhlonipha kakhulu unoteksi kweli laseMzantsi bayabetha kwaye bayahlazana. Ngoku into yokuqala funeka ndiye ngentlonipho ndimcacisele ukuthi ndikhuphe malini ndaze ndabuyelwa yimalini, bendicela andilungiselele. Okanye ndingafumana impama.

Ukwenza ukudala kungavisiswano yindlela bona abaqhubi beetekisi bangahloniphi ngayo abantu ababakhwelisileyo kuqala nabanye abaqhubi beemoto ngokuthi bangayihloniphi imithetho yendlela. Ngokuthi baqhube unothanda ngelithi bangxamile bona ndingazi ukuthi abanye abaqhubi funeka belinde bona na kule ndlela.

Kukuthi ubacacisele ukuthi indlela xa ibhizi wonke umntu esebenzisa izithuthi zemoto kuye kukwangezeke ubungozi ezindleleni apho khona kungafumaniseka ukuthi abantu baluza ubomi babo okanye baphulukana nobomi babo. Ngoku ke ukuthi kucuthwe loo nto mabazame ukuthi nxa besiya kwiindawo ezikude naphiya ngamaholideyi bangakwazi ukuthi bafumane inqwelomoya ukuze sinciphise okanye siphungule kona ezo ngozi zobe zisenzeka apha ezindleleni ukuze iinqwelomafutha zibe mbalwa apho kwezo ndlela sobe sizihamba.

Ewe, kukumnceda ayikho enyindlela siyazana, siyancokola, siyabonana ntsuku zonke, kukumnceda ngoba usishiyile esakhe isipaji nangona ndimnceda, ndiyayazi uba eyam imali ndiyayifuna ngomso nxa siphinda sidibana oku kwaKheyisari kuKheyisari makabuyele kum. Kodwa ke ndingamnceda ukuze ayofika emsebenzini kwaye ndimncede nangeyobuya kodwa ke njengoba nditshilo oku kwaKheyisari kuKheyisari ngomso.

Eyona ndingatsho ndithi iphambilli ngumcelimngeni kungakhuseleki ezirenkini, kungakhuseleki kwabakhweli ngoba iinto ezenzekayo nditsho bona ukusukela kubo oonoteksi abo iingxaki abanazo ngokulwa, udutyulwano ndingatsho ke ndithi kwaye kutheni ndisitsho. Kungokuba minyaka le yonke siyava, siyabona nasezindabeni ukuthi bayabulalana bayadubulana, awunakuze uzifile ukhuselekile ke kwindawo enjalo apho waziyo ukuthi ungadutyulwa noba kunini usalinde loo teksi leyo.

Kufuneka njengepolisa lendlela wenze sho ukuthi iiteksi nganye ephumayo erenkini iyakhangelwa ijongwe ukuthi ingaba ilayisha abantu ekufanelekileyo na. Kuyafuneka kwiitekisi nganye kubekho lona ipolisa lendlela elikhoyo nditsho kwiigeyithi zabo ejongayo ukuthi ingaba ayikho na i-overload ekhoyo, ukuze abantu bakhuseleke endleleni.

Iingozi zebhayisekile endleleni zisukela kwabantu abahamba ngeemoto ngokuthi bangamhloniphi lo uhamba ngebhayisekile, kwaye abanye bavukelwe ziintlonti xa bebona umntu ohamba ngebhayisekile. Kuyatshayiswana kusweleke abantu uhambe, lo uhamba ngebhayisekile abe etshayiswa ngumqhubi wemoto.

Kufuneka ndizilungiselele, kulungiselele umzimba lo wam ngokuthi ndiqale ndisele amanzi awoneleyo endiwaziyo ukuthi akazundichamisa oko apha endleleni, ndingazusokolisa umqhubi abanye abakhweli. Ibhanana yinto ke esikholelwa ukuthi ibalulekile apha endleleni, amanzi abe khona. Kwaye neento zokuthi zombathwe okanye unxibe shushu ufudumale.